Ntho e ka lokiswang ke hore ho fokotswe traffic, ya dikepe tseo di tla be di eme tse ngata ngata, ho sa tsejwe hore di emetse eng moo.

Ke ile ka itshwabela haholo ha ke fumana hore, ke nna a entseng tekesi e imelwe. Empa hono ho sena ntho e ke tla etsa. Lebaka la ka le ne le potlakile haholo. Empa, nako e latelang nke ke be ka etsa seo hobane kea tseba ke tla be ke beha, bophelo ba ka le maphelo a batho ba ka taxing kotsing.

Ke ile ka tsoha, ka nyonya hang hang. Yaba ke a ya ke repotela mokganni wa bese ka ntho e ke bonang. Ne ke sa thaba ho hang, ka nnete a na bontsha hore bese ena e silafetse ha kakang.

Bese ya masepala e tsamaya moo e laetsweng teng. Ka baka la ditopo tsa yona, le nako e tlamehang ho tsamaya ka yona.

Melao eo e tlare e be batsofe ba seng ba tsofetse haholo, le bakudi ba sa kgoneng ho tsamaya. Hore ebe bona ba sebedisang ditulo tsenono ho tsamaya.

Ile ya re ha re fihla garageng e ne re tshepile, ra fumana petrol e fetse. Mme yaba ha re tsebe jwale re tlameha re etsa jwang, hobane ne re tshepile hore re tla thola petrol moo.

Bomme le bo ntate ba ka, beo ba seng bale baholo, ba ne ba sokola ho fihla kerekeng. Ke le tshwaretse ditaba tse monate tsa hore, kereke e se e na le koloi e tla le lata mahalona, e boele e le kgutlisetse hae ha kereke etswa. Mme nna ke tlameha hore ke le jwetse hore koloi ena e tla le lata Sontaha hoseng, e tla qala ka eight qetelle ka nine hore ka ten ha kereke e qala, be re fihlile kaofela kerekeng. Mme ere ha kereke etswa hape, e boele e le nke e le kgutlisetse mahalona.

Ke etsa bonnete ba hore ke dule ke behile tjhelete e katileng, hore ha petrol e ka nyoloha kapa ya theoha, ke tsebe hore ke na le tjhelete e lekaneng e ketla kgona ho lefa ka yona.

Ha ding ame hampe haholo, hobane Ke a utlwisisa moruong wa naha oo re phelang ho ona. Dintho ha di nyoloha le bona ba tlameha hore tjhelete ya bona e nyolohe, hobane ba tle ba kgone le hore ba hlokomele malapa a bona.

Ntate ke a kopa hore o seke wa tsamaya o tshwere sethunya sa hao, o bontsha batho mo tsamayang teng hore o se tshwere ho wena. Hobane jwale batho ba ya tshowa, ba qetelletse bile ba tshaba le ho bua le nna ba nahana kang le nna ke tshwere sethunya.

Ke bona e ka sebetsa haholo hobane o tla be o boloka tjhelete ya hao, ha o no tshwana le ha o ntso dula o tshela koloi ya hao ka mehla.

Eng ama ka hore ha ke sa kgona ho etsa dintho tseo ke neng ke kgona ho di etsa kgale, dintho di se di tura. Mme ke tlameha ho sheba ha ke etsa dintho hore se ke etsa e feng, ke tlohela efeng.

E ka ba ntho e ntle haholo, ha maqheku ha ka theolelwa di price tsa taxi, hore batle ba kgone ho phetha mabaka a bona hantle toropong.

Nka ba isa dithabeng tsa Clarens, ho re ba yo hahlaula teng. Ba bone le diphoofolo ka mefutafuta.

Ke bulela radio ke letse mmino eo ke o ratang haholo, e be o ntheola maikutlo. Ke kgone hore ke be le mamello ya ho ba ka ha sephethephethe seo.

Dumelang bahlomphehi, ne re kopa thuso re lahlehile. Re ne re le tseleng e yang Kapa, empa jwale re bona se re ka re se re tswile tseleng eo. Re kopa le re thuse, mme le re fe le mmapa haekaba o teng hore re bone tsela ho ya pele.

Ke rata ho shoot dinepe, e be ha ke qetile ho shoot dinepe. Ke reka le di chips tse tjhesang, ka coke e batang e mphodisang, e be hee re tla tswela pele ka leeto.

Ke hore ba sebetse ka toka. Ba dule ba theohetse mesebetsing ya bona. Hore ba kgone ho laola sephethephethe, le ho fokotsa hore o be le di accidente mmileng ya rona. Ba tlohele le tjotjo.

Bakganni ba hloka mamello tseleng ka baka la traffic e ngata. Le ho na ho se utlwelane bohloko tseleng. Le ho se qenehelane. Bakganni ba di taxi bona ba atisa ho tshwara dithipa le dithunya.

Batswadi ke kopa le ntshwareleng, ka nnete nna ne ke sa tsebe. Motswalle wa ka o tlile a nkadime yona koloi ena, a re ke ya hae. Ke makala ha o so fihla maponesa ebile a re koloi ena e utswitswe, mme le yena e se le motho a pheyang hore koloi ke ya hae. Ha ke tsebe ke tlo etsa jwang, empa le tsebe hore sena, ha ka etsa ka bomo ke thetsitswe le nna.